Abantu abadala abaxatyiswanga kakhulu kwaye abakhathalelwanga ngokufanelekileyo luluntu ngoba uluntu lwangoku alufani nolwakudala. Ixesha langoku alifani nelakudala apho kudala umntu wayekhathalelwa kakhulu kunexesha langoku. Ixesha langoku abantu bangoku abakhathalelanga bantu badala kakhulu and kwaye abaxatyiswanga abantu abadala apha eMzantsi Afrika.

Imali yenkamnkam evela kuRhulumente inceda abantu abadala bafikelele kukhathalelo lwempilo apho xa umntu eziva ukuba uyagula avele aye emtholampilo ukuze afumane amayeza azamnceda.

into engenza abantu abadala eMzantsi Afrika bathandabuze ukufuna uncedo kungokuba kukho oonesi abacothayo abangafuni usebenza kwaye bahoya kade xa umntu egula okanye loo nto bahoya kade ngaloo maxesha mhlawumbi umntu uyile ukuyofuna unyango bavele bahoye kade ngexesha labo. Yiloo nto ke abantu abadala eMzantsi Afrika bathandabuze xa befuna unyango.

endingawenza ukuqinisekisa ukuba utata ufumana unyameko aludingayo ndingathi ndingakhangela umntu olungileyo ongamgcina ukuze akwazi ukumhlamba okanye akwazi umsa ngasese okanye ndingamsa kwikhaya labantu abadala abagcinwa khona xa ungade umfumane umntu wokumgcina. Ngoko ke ndingathi ndingamfumana umntu ongamgcina ndimbhatale nyanga nenyanga.

Impendulo endingamnika malunga nesi sicelo anaso ndingathi ndingamkhangelela ikhaya labantu abadala apho angazuva sithukuthezi ngoba uzawube ehleli nabantu akwazi ukukhululeka akwazi ukuthetha nabantu abengumntu owonwabileyo.

ugogo uncedo angalisebenzisa ukuze athathe amayeza akhe wakhe ngamaxesha afanelekileyo ndingathi ndingambekela ixesha kwi-cellphone apho izawumane imkhumbuza uba ke uba ixesha lizawuba lixesha apho kufuneka asele amayeza akhe ngoku ke ndingathi ndingamfakela ixesha apho liza mkhumbuza ngosela amayeza ngexesha elifanelekileyo.

Umama uza kuncedakala kwikhaya labantu abadala ngoba apho kwikhaya labantu abadala ufumana uncedo kakhulu ufumana oogqirha uyakwazi nokuya nasezibhedlele ufumane abantu abakugcinayo bakwazi ukuncedisa kwizinto ezithile odinga uncedwa kuzo.

Into endingayicebisa okanye ndiyenze ukuze bakwazi ukufumana uncedo ukuncedwa ngokufanelekileyo ngokukhawuleza ndingathi ndingamnika iphepha apho lixela ukuba uthunyelwe kwisibhedlele azokwazi ukujongwa into engahambi kakuhle okanye akwazi kubonwe into engekho, engekho ntle ukuze azokwazi ukuva kakuhle.

Into endingayenza ukuqinisekisa ukuba uyisebenzisa kakuhle le mali yenkamnkam ndingenza ndingaqinisekisa ukuba wohlula imali yokwenza izinto zakhe nemali yokwenza izinto zasendlini njengokutya ubhatale amatyala njalo njalo. Ngoko ke izamenza loo nto abe nemali eshiyekayo angakwazi ukuyitya ayozijabulisa kuloo ndawo.

anokuzisebenzisa ngaso esi sibonelelo ukuze angaxhomekeki kakhulu kwabanye abantu ndingathi indlela yokuqala ukwenza izinto zakhe ezasendlwini abone ukubana imali eshiyekayo iyaphi ukuze akwazi ukuyigcina enzele athenge izinto ezinye angaxhomekeki ebantwini xa iphelile imali.

Into endingayenza njengoba ndijongene nale meko yokuba kungabikho amayeza awoneleyo, awoneleyo for abantu ndingathi ndingafowunela kwizibhedlele apho bakwazi ukuthumela amayeza awoneleyo abantu izigulane zikwazi ukufumana amayeza afanele bayawafumana.

Umyalezo endingawudlulisa kwamanye amalungu oluntu ngokukhawuleza ingathi ndisuka phayana ndibe ndidibana nabanye abantu ndibaxelele ukuba imoto le bakufanele iyafika qho ngoolwezibini ayifikanga ukuze bakwazi ukujika bengekafiki kuloo kliniki bangafiki bephoxekile.

Iikliniki ezihambayo zithatha kakhulu ezihambayo zithatha indawo yamaziko okhathalelo lwempilo kakhulu ngokuba bajonga izinto ezingakhange zijongwe kwiiklinikhi kakhulu apho umntu afumaniseke ukuba unesigulo esingakhange sibonwe ngabanye abantu.